Iintjalwezi zisiza umphakathi ngamavithamini wakhona, begodu lokha umphakathi nawungathengisa iintjalwezi bangathola imali.

Iinthelo kukudla kwemvelo okukhula emthini okungaphekwa, zivamise ukudliwa babantu ziyavuthwa bezibe nembewu. Abantu kanengi bazidlela bonyana zibaphe ipilo, begodu bazithandela ubusudu bakhona.

Iinthelo engizaziko, ama-orentji, ama-siri, ama-apula, amapiyere kanye namabhanana.

Isithelo engisithandako yisithelo sama-orentji.

Iinthelo zirhelebha ipilo yomuntu ngokuthi babe nesikhumba esihle. Babe namandla zibavikele emalwelweni anjengekankere, ubulwele behliziyo kanye neswigiri, begodu zibaphe namavitamin, vitamin A, vitamin B, kanye ne-vitamin C.

Kubalulekile ukudla iinthelo qobe lilanga ngoba, iinthelo zinikela umzimba ama-vithamini, namaminerali avikela ekuguleni. Analo i-fibre ekusizeni egayiseni ukudla, inikeza umzimba amandla ngendlela yemvelo. Isiza umzimba bona uhlale unamanzi, beyigcina isikhumba, ihliziyo kanye namasotja womzimba aphilile.

Iinthelo ezimila ebusika, ma-orentji, mapiyere, ma-naaritjies, ma-apula kanye namagwava.

Iinthelo ezihlanu ezimila ehlobo, yikhabe, mamengu, madribe nofana ama-grapes, maperegisi kanye namastrubheri.

Iinthelo ezifumaneka eSewula Afrika kwaphela, yi-amarula nofana imarula, ne-wild orange, yinamnam, kanye nekeyi-apula.

Iye kubalulekile bonyana abentwana badle iinthelo qobe lilanga, ngombana iinthelo ziqinisa amasotja womzimba, zinikela abentwana amandla, begodu zibavikela ekuguleni. Zirhelebha ngokugayisisa ukudla kuhle, bezibenza bonyana ba-focuse emberegwenabo yesikolo.

Iye kubalulekile bonyana abantu abadala amaqhegu kanye neenlukazi badle iinthelo qobe lilanga, ngombana iinthelo ziqinisa umzimba, zithuthukise ingqondo, begodu zibavikela kumalwelwe amanengi.

Ibhanana sithelo lapha sifumana khona i-potassium, vitamin C kanye ne-vitamin B six, siyadliwa sihlaza kanti abanye babhaga ngaso. Abanye benza into nasiya ngesiNgisi esiyibiza bonyana yi-smoothie. Ibhanana lirhelebha khulu ekuvikeleni ukukhuphuka kwegazi kanye nokugaya ukudla.

Ibhanana linombala osarulani, yellow ngesiNgisi.

Amavithamini atholakala ebhananeni yi-vitamin C, ne-vitamin B six.

I-vithamini C, etholakala ebhananeni, irhelebha umzimba womuntu ukuthi aphole msinya lokha nakaphethwe mgomani. Ibuye irhelebhe bonyana amanceba emzimbeni aphole msinyana, ibuye irhelebhe ekuqiniseni amasotja womzimba. Okhunye irhelebhe esikhumbeni, isikhumba sihlale sitjhelela sisihle.

Iinthelo ongazidla zingakaphekwa, yibhanana, yi-orentji, yisiri, yi-strawberry kanye nehabhula.

Ngokwazi kwami azikho iinthelo okatelekile bonyana uzipheke, ngombana iinthelo kukudla kwemvelo okungakaphekwa.

Iinthelo ezihlanu ezihlaza ngokombala, yi-avakhado, li-apula elihlaza, madribe ahlaza nofana ama-grapes ahlaza ngokombala, yi-kiwi kanye ne-lime.

Iinthelo ezihlanu ezibovu ngokombala, li-apula elibovu, likhabe, mastrubheri, lirharinati kanye namadribe abovu, nofana ama-grapes abovu.

Iinthelo ezihlanu ezisarulani ngokombala, libhanana, lipenapula, ngusiri nofana ngusuru, mumengu kanye ne-apula elisarulana.

Ihabhula emzimbeni womuntu liqakathekile, ngombana liqinisa amasotja womzimba, ligcina isisindo esinepilo, liqinisa ihliziyo, besivikela izifo ezifana neswigiri kanye nobulwelwe behliziyo.

Ivithamini elitholakala ehabhuleni, yi-vitamin C, yi-vitamin A, yi-vitamin K, yi-B vitamin, vitamin B one, B two ne-B six.

Iye ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrika kunomthelela omuhle emnothweni, ngombana lokha nakutjalwa iinthelo kufuneka abantu abazokutjala. Lokho kukhuphula amathuba wemiberego enarheni yangekhethu, nalokha nawuthatha iinthelo zangeSewula Afrika zisiwa kamanye amazwe kungenisa imali emnothweni wekhethu. Yeke ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrika kunomthelela omuhle emnothweni.

Iinthelo ezifuna umtjhiso khulu, bonyana zimile kuhle, mumengu, iphaphaya, libhanana, yikhabe kanye namagwava.

isithelo esisodwa ngingathi yi-orentji.

Awa akusilo iqiniso, ukudla iinthelo ngamalanga angekhe kwamguliswa umuntu, ngombana zona iinthelo lezo, zivikela amagulo.

Iye umuntu angakghona ukuthi azitjalele iinthelo ekhaya, ngombana ukutjala iinthelo kulula, sewuthatha intanga, ezinye iinthelo njenge avakhado uthatha intanga yakhona, uyayigubhela ehlabathini uyithelelela njalo, ukuya nokuya umuthi loyo uyakhula.

Ikiwi sithelo esincani esinepilo khulu, esinothe ngamavithamini nezinto ezisiza umzimba, begodu sithandwa bentwana kanye nabantu abakhulu.

Ikhokhonadi sithelo esikhethekile, esinepilo, begodu esisebenzako esinikeza ngemikhiqizo eminengi, efana nenyama, amanzi kanye namafutha

Akukhokhonadi aqinisa amasotja womzimba, asiza isikhumba, anikele amandla begodu enza umzimba ube nepilo yoke.

Umengu sithelo esimnandi, esimanzi, begodu esinothe ngamavithamini, esisiza umzimba ube nepilo, begodu sinikele nangamandla.

Umzimba asiza ngamehlo, asiza isikhumba, begodu asiza umzimba ululame izifo nezilonda msinya.

Esinepilo, esinamanzi amanengi, amavithamini, begodu sisiza umzimba uhlale unepilo begodu uthole namandla.

Iinthelo ezidliwako ezizimilelako emmangweni, yi-wild guava, yimarula kanye ne-monkey-orange nofana i-orentji leemfene.

Iinthelo ezihlanu ezifuna umtjhiso khulu ukuze zikhule, mamengu, yi-peyina-apple, yibhanana, ma-avakhado, kanye namabhanana.

Iinthelo ezihlanu ezingafuni umtjhiso bona zikhule, yi-apula, lipiyere, yi-strubheri, yirasibheri kanye ne-blackberry.

Ilamune sithelo esibizwa nge-orentji, esikhula ebusika kwaphela, begodu siyatjenziswa ukwenza imitjhoga yokulapha, ngombana sifumana i-vithamini C kilo.

I-vithamini C, elitholakala elamuneni, lisiza umuntu bonyana aphole msinya lokha nakaphethwe mgomani, begodu lisiza ukuqinisa imithambo yomuntu, ukuqinisa namasotja womzimba.

Umengu uhloma ngesikhathi sehlobo, ngombanyana umengu ufuna umtjhiso ukuthi ukhule.

Isiri, lisiza umuntu emzimbeni ngokumvikela umgomani, nalokha nakaphethwe mgomani, lithambisa umphimbo, begodu isiri lisiza ngokuqinisa amasotja womzimba, begodu lisiza nalokha umuntu nakaphethwe mathumbu nofana nakafunu ukwehla emzimbeni liyarhelebha.

Ekwenziwa ngazo utjwala, madribe nofana ama-grapes, umengu, yipenabhula, apula kanye ne-strawberry.

Iinthelo ekwenziwa ngazo ijuzi, nofana isiselo, ma-apula, ama-orentji, yipenapuli, neperegisi kanye nekhabe.

Iphopho irhelebha umuntu ogulako lokha nakabhalelwa kuphefumula, nje-ke iphopho irhelebha ngokuphefumula, ngokurhelebha kwamaphaphu ukuthi umuntu aphefumule kuhle, begodu inikelana namandla. Inamanzi amanengi, yenza umzimba womuntu ukuthi uhlale unamanzi, begodu irhelebha ngokuqinisa amasotja womzimba, nokulwa namagciwane nokuthi umuntu aphole msinyazana.

Ngingathoma ngokuhlolisisa isimo sesemasimini begodu ngingalungisa indledlana yokukhambisa kwamanzi beengitjale godu.

Ngicabanga bona ikoroyi namabele esimini bezingakomi kuhle begodu ngaphambi kobana utjale ikoroyi namabele kufanele wazi bona bobani abangawathenga begodu bangawathenga nangemalini.

Ngicabanga umhlobo wesiphila othengwa khulu siphila esimhlophe.

ISewula Afrika kubhala bona izitjalele yona ikoroyi ngombana ikoroyi la eSewula Afrika izokubiza khulu begodu e-Ukrain ne-Russia ikoroyi bayitjala nofana bayikhulisa ngentengo ephasi begodu isimo sezulu eSewula Afrika asivumi bona kutjaliwe ikoroyi.

Iye, ngisayibona ipuphu yesiphila esibomvu.

Iinarha amele arhwebelane nazo yinarha yeZimbabwe kanye nenarha yeMozambique ngombana ngizo ezibonakala ngathi zidosa emhlweni.

Iye, liqiniso ngombana abantu abanengi abakerega e-ZCC bayayidla begodu bababantu abakhule emakhaya.

Ngingahlanganisa ikoroyi kanye nezinye iintjalo njengamathuthumbo welanga njalonjalo.

Iye, singaletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha ngombana lokha nasisa iintjalo zethu nofana isiphila sethu kwamanye amazwe bona basinikela imali.

Kufanele uthome ngokufaka isibawo eentolweni ezikulu begodu uthole nekoloyana ezokurhelebha ukuthutha isiphila namabele endaweni yakho ukuthi uzise eentolo.

Imbewu ungayithola ema-ofisini wezokulima nofana eentolweni ezithengisa izinto zokulima kwaphela.

Ngicabanga bonyana ungawathenga endaweni yangeLimpopo ngombana iLimpopo idume khulu ngeentjalo zakhona ezihle.

Nawudle isiphila usutha nawudle isiphila usutha khulu.

ngekhaya ama-avakhado afumaneka lula ngekhaya ngombana qobe mumuzi unomuthi wama-avakhado.

Ngicabanga bonyana kufanele uhlolisise bona emakonyaneni lawo owathengileko ikhona ikonyana elisikazi na. Begodu ngicabanga bonyana umraro usekudleni kwamakonyana ngombana nesindo nokudla kwamakonyana kumele kuhlolisiswe lokha amakonyana nakumele azale nofana amithe.

Ngicabanga bona iinkabi kumele zihlatjwe lokha nazineminyaka emibili ukuya kweminyaka emithathu ngombana ikomo nasele iyidala khulu inyama yakhona ayidleki iyaqina.

Awa, angicabangi njalo.

Okunye ongazipha khona kukobana uzithelele amanzi zibe namanzi amanengi.

Ngicabanga bonyana into eyenza bona inyama yekomo ehlatjwe ngokwesintu inganambitheki kokufana nenyama ehlatjwe ngesikhuwa ukobana inyama yesintu iyahlatjwa bese iphekwe. Kanti inyama ehlatjwe ikomo ehlatjwe ngesikhuwa iyahlatjwa ivaswe mitjhini beyifakwe ngesiqandisini.

Iye, ngicabanga bonyana lokho kwenza inyama yakhona ibe nepilo ngombana ngokwesikhuwa kuthiwa ikomo nayihlatjiweko iphathwa yi-stress yingakho inyama yakhona ingabi nepilo.

Awa, angicabangi njalo.

Ngicabanga bonyana kuqakathekile lokho ngombana kungenzeka eenkomeni lezo kunekunzi begodu kuthiwa iinkunzi ezimbili azihlali ngesibayeni esodwa.

Lapha iinkomo bangazithenga khulu kuKwaNdebele eMpumalanga ngombana amaNdebele akholelwa ekuhlabeni ikomo lokha nakunamasokana nakugoduka amasokana amatjha. Kanti eLimpopo nekomo nembuzi bayayihlaba akukakateleleki kibo bonyana bahlabe ikomo.

Ngicabanga bona amathambo ungawathengisela abantu abanezinja nofana nanyana kungubani owafunako ngombana kwezinye iintjhebo njengamabhontjisi kuyafuneka ngelinye ilanga bonyana ufake amathambo nofana amathambo lawo ungawapheka anjalo.

bonyana inyama yekomo leyo angekhe ibe nepilo begodu angekhe ibe mnandi ngombana ikomo ikhahlumezekile ngaphambi kobana ihlatjwe.

Iye, iinkomo lezi zidla okwaneleko begodu iinkomo ziyetjisa kwesinye isikhathi nanofana zingakadli okwaneleko kodwana kuba nokudla kuba nokudla ekuthathako bese izokuyetjisa ngesibayeni.

Iye, ngombana nawungaziphi ukudla zizokonda begodu angekhe zibe nayo inyama.

kukobana ibhosimara vele yikomo ekhuliswe khulu angekhe yahlala bonyana ingabi namafutha lokho kutjho bona ibhosimara inamafutha kwayona.

Ngicabanga bonyana kulungile bona isibaya isibaya esinye nesinye sibe nomhlobo waso.

Akunamehluko phakathi kwenyama eragweko kanye nenyama ethethwe ethuthwe kilori.

Mina ngibona kufana ngombana nawuzondlela ngaphandle kufanele ubenemali yabeluse kodwana nawuzondlela ngapha zivalelwe nawuzondlela zivalelwe kufanele uthenge ukudla kwazo yeke ngibona zoke zifana.

Ngingazisa kudorhodera weenlwana bonyana ayozihlola begodu ngingatjhugulula nendlela engizikhulilisa ngayo.

Ngingazama ngithole omunye udorhodera eplasini nofana endaweni eseduze bonyana eze azozihlola bekazijove.

Ungabathengiseli ikomo enemikhaza kunokuthi wenze njalo kungcono bonyana ubatjele iqiniso begodu ubalindise amalangana ukuthi ufake isihlahla somukhazi.

Ngicabanga bonyana ungazisa edibhini kane ngonyaka.

Ngicabanga bona amazinga wokutjhisa kwendawo nangemila zesigodi kuyafana ikinga isuke ibekhona lokha ebusika.

Ngiyacabanga bonyana sikhathi esilungileko begodu

Ngicabanga bonyana lokho bakwenzela bona, bakwazi ukubona bonyana izimvu zabo ngiziphi begodu njengoba izimvu zabo bazisebenzisela ukuthi bathole iwula kizo, ngicabanga bonyana bafuna iwula efanako.

Iye, banelwazi elaneleko ngombana bahlala neenlwana begodu bayabona izinto ezenzakalako begodu bayazi bonyana zingalatjhwa njani.

Abantu bangekhaya indaba yesomiso, ipilo yesomiso bebavasela emlanjeni nofana bakhe amanzi emlanjeni, nofana baye ngentabeni bayokubawa izulu.

Abalimu bangazisiza ngokobana lokha amanzi nakaphumako, bathele amanzi ngemadromini nofana ngemabhadeni, ukuze bazokwazi ukuthelelela iintjalo zabo lokha nakutjhisako nofana bafake ineti eentjalweni zabo.

Abalimi beSewula Afrika, abaneminyaka ehlukahlukeneko, ubulili obuhlukahlukeneko nombala ohlukahlukeneko bazuza ngokulingana emnothweni na. Iye bazuza ngokulingana, ngombana esikhathini sanjena, esikhathini sanje akunakuthi umuntu uzokuzuza khulu ngombana unobulili obunjani nofana unombala onjani.

Mamala ngombana kanengi abantu abaneenlarha eSewula Afrikha, babantu vele abanazo iinkomo nofana abanamaplasi.

Ngicabanga bonyana bayilengisa ngonobangela wokuthi bafuna igazi leli lehle, ukuze bazokwazi ukuthi bayifake ngefrijini nofana bafuna bonyana ibethwe mumoya.

Awa, akukho engikusolako.

Kubangelwa ngokobana abantu bemakhaya bagcile khulu ekudleni iinkukhu begodu iinkukhu kuyizinto, kuziinyoni ezitholakala ngemakhaya begodu ezithandwa babantu.

Ngicabanga bonyana unobangela walokho, kukobana ukukhulisa iinkukhu kuyabiza begodu akusi ngubani nobani onesineke seenkukhu begodu ziyafa kanengi.

Iye, ngicabanga bonyana bangakukhuthalela.

Ngombana bafuna ukudla, ukudla abakutjalileko begodu ukudla okweentolo kuvangiwe nofana akusi kukudla kwamarerhe kuvangwe nomitjhini.

Ngicabanga bonyana iinhlahla zefuyo azitholakali eendaweni zemakhaya, ngombana akuna eendaweni zemakhaya akunaantolo nofana akunamatlinigi nofana imitholapilo yeenlwani.

Awa, abakavumeleki bona bangaya bayokuphahla emathuneni wabokhokho, ngombana iplasi akusese ngilo labo kodwana selithengwe ngomunye umuntu, okutjho bonyana selingelomunye umuntu.

Awa, abayi abayi eenkulisa ngombana iinkulisa azikho emaplasini, bakhula ngokulusa iinkomo.

Izimvu zisinikela abantu iwula.

Amabele enza ipuphu begodu abuye arhelebhe lokha, woh abuye arhelebhe lokha ngokugayela utjwala besintu.

Kufanele babhadelwe ngenyanga, ngombana lokha nawumbhadela ngenyanga kulula bona akwazi ukubeka imali.

Bayadinywa ngombana bacabanga bonyana abanawo amandla aneleko.

Isiphila sirhelebha lokha khulu kwenziwa ngaso ipuphu begodu ezinye iinarha azinayo imbewu yesiphila. Ye-ke kukhulisa umnotho ngokuthi bakwazi ukungenisa imali ngokuthengisa isiphila.

Afumaneka khulu ngombana kiwo woke yoke imizi, kunama avakhado kunemithi kuneenhlahla zama-avakhado nofana kunemithi yama-avakhado.

Asiza iinlwana ngokuzinikela amanzi bona zisele lokha nazisemidlelweni.

Awa, akufundelwa eyunivesithi, kuqatjhwa abantu bese bayabatjengisa bonyana kufundwa kanjani.

Kufuze alawule mNyango wabaSebenzi.

Zetjiwa ngombana bafuna ukuthengisa inyama yakhona nofana bafuna i-wool le etholakala ezimvini.

Ukuya ngokuthi ukutjhisa kwakhona kuleyo ndawo kungangani begodu nokuthi, ihlabathi yakhona ikulungile bona ingatjala isiphila.

Iye, anganela ukuthela amasimu amakhulu weSewula Afrikha.

Atjhiye umonakalo omkhulu, ngombana iintjalo zirhurhulekile begodu kufanele bathome phasi begodu nehlabathi yokutjala nayo irhurhulekile.

Iye, ngingafundela ukuba mlimi, ngombana ngiyokubona ilwazi elikhulu ngokwezokulima.

Awa, ngibona kwangathi amahlelo lawo akaneli.

Iye, ayabafundisa ngombana kunesifundo esibizwa nge-Geography.

Kuqakatheke ngokobana ayakghona ukukutjela bonyana ubujamo bezulu bunjani begodu khuyini ongakutjala nokungekhe wakutjala ehlobo nofana ebusika.

Bangazipha amabhali nofana bangazisa emadlelweni lapho kunotjani obaneleko, bonyana bangadla nofana baziphe ukudla okuhlaza.

Yimbuya, yirude, mrorho otjhelelako, mrorho obabako nomrorho wokomiswa.

Bangakhuthazwa ngokobana bathande ibhoduluko labo, bathande ukutjala ngombana ukutjala kungaletha imali kibo.

Bangathuthukiswa ngokobana banikezwe imali yokutjala begodu bathathe iintjalo zabo bazithengisele iintolo ezikulu, nofana amakhamphani lawa afuna iintjalo.

Babantu bangemaplasini basebenza khulu begodu abanikelwa ama-iri nofana isikhatjhana sokuphumula, nofana babanikele isikhatjhana sokutjhayisa.

Abantu bayasaba ukumsenga udumbana, ngombana udumbana uyararhana.

Ungabathengela ifuyo enjengenja nofana ukatsu, nofana ubathengele iimbuzi.

Bangaba sebujameni ubujamo obumbi kungenza bonyana abantu bangemaplasini balahlekelwe ziintjalo zabo nayifuyo yabo.

Ubulelesi endaweni yangekhaya budlange khulu begodu beba zoke iinlwana.

Indoda leyo kufanele bonyana ibotjhwe, ngombana angeze wanikela iinkomo izimvu nofana izimvu ilefte, ngombana izimvu azikwazi ukukhuluma begodu wazi njani bonyana zifuna ilefte.

Babonga amanzi ngokuthi basebenzise amanzi, amanzi abawakha epompini basuke bawasebenzise ngokusela. Bese izinto ezinye ezitlhoga amanzi basebenzise amanzi wedamini.